Go ntsha bodutu ka gore gape gantsi mo baneng ba feleletse e le gore ga ba tlhole ba tshamekela ko mebileng mo e leng gore dikotsi tse dintsi di diragala teng.

Ee, bana le bagolo ga ba tlhole ba batla go tshameka, bana ga ba tlhole ba batla go tshameka ko ntle le bana ba bangwe bagolo e ba tima ba lelapa ba bone nako ka go tshameka metshameko eo.

Go na le metshameko ya kgwele ya dinao gape go na le metshameko ya go ka gaisana ga dikoloi.

Batho ga ba tlhole ba mebele ya bone ke metshameko eng mme e leng gore e feleletsa e ba tlholela malwetse.

Ke rata go tshameka metshameko ya di-puzzle e leng gore e dira gore ke bulege tlhaloganyo.

Wa go tlhoka data go ka tshameka metshameko ya mo inthaneteng ke motshameko wa kgwele ya dinao ke one o tumileng thata.

Ke rata go tshameka motshameko wa kgwele ya dinao, ke one motshameko o ke o ne ke itumelela one thata go ka o tshameka ke motshameko wa mmamoratwa o ke o ratang thata.

Metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka data gore e dire gore o kgone go tshameka le batho ba bangwe ba e leng gore ba mo mafatsheng a a farologaneng wa go tlhoka data.

Batho ba le bantsi ba tlhoka data go ka tshameka metshameko, batho ba na le dikgaisano mo e leng gore ba na le dikgaisano tse e leng gore ba kgona go tshameka le motho dilo ko mafelong a a farologaneng.

E go thibela kgatlhanong le bosenyi bo bo diragalang mo ditseleng ka gonne o dula o le mo ntlong ga o tlhoke ope le ngwana ga a ope kwa ntle.

Go tshameka metshameko e ya mo inthaneteng thata e feleletse e dira gore o nne le mathata a matlho.

Ka gonne gantsi ko magaeng go be go sokodise ga inthanete ebile ga e se gantsi batho ba le bantsi ko magaeng ba na le megala ya letheka go ka tshameka metshameko eo.

Motshameko wa dipalo tsa ba go ka dira dipalo mo e leng gore bana le bagolo ba ka ithuta go ka dira dipalo mo go one mme ba tshameka.

Baatlelete ba tshameka metshameko ya kgwele ya dinao, ba bangwe ba gaisana ka go taboga mo e leng gore go dira gore ba nne le mebele e e siameng e le gore o kgona go ka thibelega gantsi le malwetse mo e le gore o nna le botshelo jo bo botoka bo bo phepa.

Mme ba ka tshwanela go ka dira nako e khutshwane go ka tshameka metshameko e ka gonne e feleletsa e senya le matlho a bone mme gape ba ka tshwanelo le go ka ikatisa gabedi gararo mo letsatsing ba tshameka metshameko ya bone.

Go botlhokwa go ka tshameka metshameko e ya setso ka gonne e dira gore o feleletse o le matlhagatlhaga ka gore go lelekisana le go tlola kgati go dira gore mo mmeleng o e le gore o siame gape go dira gore o nne le maatla, oketsang masole a gago a mmele.

Motshameko wa kgati o dira gore ba nne matlhagatlhaga.

Ee, metshameko ya bana botlhokwa thata go dira gore o nne matlhagatlhaga o kgona go dira dilo tse di siameng le go phothulola tlhaloganyo, jalo-jalo.

Motshameko wa tenese ya diatla o tshamekiwa ka go bolo mo go o mongwe le o mongwe a kgwele go mongwe mme o tshamekiwa ke batho ba le babedi.

Ke wa go tlola mogala o tshamekiwa ke batshameki ba le bararo, ba babedi ba betsa kgati o one o a tlola.